Njenge-agent, kubalulekile ukuthi ngilalele ngizwe ukuthi umphathi wepholisi uthini. Ngikwazi ukumnikeza izixwayiso noma izeluleko, ukuthi angabhekana kanjani nalesi sikhathi sokulinda.

Maningi amaphepha esingawasebenzisa njengobufakazi bendawo yokuhlala. Ungakwazi ukusebenzisa iphepha le akhawunti yase-bank, noma iphepha le akhawunti yezimpahla zokugqoka, noma iphepha le akhawunti yogesi, eleselifoni, noma yini loku okufikela ekhelini lakho lapho uhlala khona. Lokho ungakusebenzisa njengobufakazi bendawo yokuhlala.

Ngempela abantu bangalingeka ekutheni bayithenge i-airtime noma amadatha nge-app yabo yasebhenki ngenxa yokuthi konke kutholakala lapha iduzane kumakhalekhukhini wabo. Ngakho-ke kuba lula ukuthi umuntu angakwazi ukukwenza ngaphandle kokuhlupheka. Futhi loyo muntu ongaziqeqeshanga nongaqeqeshekanga phecelezi singathi ongekho-disciplined ngokusebenzisa kwezimali zakhe, ukuthola kuba nzima ngempela ukuthi akwazi ukugwema ukuy'thenga idatha noma i-airtime noma engayidingi ngokuphuthumayo.

Kungaba kuhle ukuthi amabhange acabangele laba abasebasha abasemayunivesi noma abasemakolishi ngokuthi bakwazi ukukhipha loku okubizwa ngokuthi yi-student card okubonisa ukuthi basesikolweni. Basebenzise leso student card ekutheni babavulele ama-akhawunti ngoba kuba nzima kwesinye isikhathi lapho befuna ukuvula ama-akhawunti ikakhulukazi uma bengakafiki eminyakeni eyishumi nesishiyagalombili. Laba abangaphansi kwaleyo minyaka bakuthola, kunzima ukuvula ama-akhawunti.

Kubalulekile ukuthi umuntu lapho enepholisi aqikelele izinto ezibalulekile kwipholisi. Okokuqala, kufanele wazi ukuthi ipholisi yakho uqala iqala ukusebenza nini, ngemva kokuthi uyithathe. Okwesibili, kufanele usazi kahle isikhathi okufanele usilinde ngaphambi kokuthi ipholisi ikwazi ukukusebenzela noma ikubhadale lapho ushonelwa nanoma kufanele ubhadalwe imali leyo ipholisi eyeye yayicacisa. Okwesithathu, kufanele wazi ukuthi kufanele wenzeni lapho isikhathi sifika ukuthi ipholisi yakho isingakwazi ukukubhadala. Yonke leyo mininingwane ibalulekile ekutheni ikusize ukuthi wazi ukuthi wenzenjani ukuthi ipholisi yakho ikwazi ukukusiza lapho ubhekene nobunzima.

Kunesizathu esihle sokuba umuntu abe ne-akhawunti. Ama-akhawunti asebhange ayasiza ukuthi abonise ubufakazi bokuthi umuntu iholo lakhe liyimalini, futhi lapho uzama ukuthola izinto ngesikweletu ezinkulu ezifana nokuthenga indlu noma ukuthenga imoto, i-akhawunti obanayo ebhange iyasiza ukuthi isebenze njengobufakazi bemali oyitholayo nyanga zonke, nezinto ozibhadalayo okusiza ekutheni ukwazi ukuthi ufake isicelo se-loan yendlu noma eyemoto.